Merafe e mengata e ka kgona ho re bona rona naha ya Basotho. Le ha re sa apara sona seanamarena, haholo hadi bomme kapa bona ba basadi ba na le ho apara mose o bitswang ka hore ke thithana, ba apere lo na mose wa kgomo le mose wa lesira. Ebe hee, ba banna kapa bona bashanyana ba na le aparwa tsheha, ebe hee mo hodimo re be re apara mokorotlo, ka hona hee re ke re rate hore le re tshware le koto, re bonahale hore re Basotho.

Hangata fashion ya matsatsing nyana e tsamaelana le batho ba basadi, kapa bo-mme, kapa banyana. Ka hobane ke bona ba ratang ntho tse kganyang haholo, ntho tse tletseng mebala e mengata e le hore batho ba bo-ntate ka tlhaho ke batho ba sa rateng ntho tse kganyang, ntho tse phatsimang. Ka ona hee, e le hore banyana kapa bo-mme hangata e le bona ba etsetswang tsona mefutafuta ya meaparo eo ba e aparang e kganyang, mme hee nna ke bona, ke se na bothata ka mokgo fashion e tsamayang ka teng ka hobane, ha ke motho a ratang dintho tse phatsimang kapa ntho tse kganyang. Ka hona re tsebe hore batho ba basadi hangata ke bona ba ithatela ntho tse fashion-eng hangata.

Ha ke fihla lebenkeleng, ke qala ka ho batla a sebetsang bona moo, ya tlang ho nthusang ho nshebisa, kapa hona ke botse bona ska ke tsamaya ke bona mabenkeleng, hore ba buisane le motho a sebetsang hona moo hore ba bontshane hore, ke se feng seo ba buang ka sona le ho re ke bo mang bao ba buang ka bona, tsona dikipa tseo tse ba di batlang ho tle ke tsebe ho thusahala ka pele ka hobane ha ke sa tsebe seo ba buang ka sona ho tlo ba thata ke se reke kapa ke se bone. Ka hoo, ho ke bohlokwa haholo hore ha ke kena fela lebenkeleng, ke kope thuso ho motho a sebetsang hona moo, ho tle a tlo nthusa hore ke kgone ho fumana sona sekipa seo, seo ba se batlang sa marangrang.